Hikuva e swibedhlele swi va swi ri ekule na le makaya. Leswi swi endla leswaku tiambulense ti teka nkarhi ku fika emimitini ya vanhu hikuva swibedhlele swi va swi ri le kule na makaya, naswona a swi kahle.

Madokodela ya nawu ma va ma dyondzile, va va va va ri na qualification-i ya ku va doctor, va tlhela va va na tilayisense ta ku va ma-doctor. Dokodela ro ka ri nga ri enawini u nga ri vona hi ku va ri nga swi koti ku ku ku ku ku tshungula munhu hi ndlela ya kahle.

Nyanga i munhu loyi a tshungulaka mavabyi hi ku tirhisa xintu, naswona i munhu loyi a nga na nyiko yo vonisiwa swilo swa ximoya.

Mudende wa vadyuhari wu fanekele wu va kona hikuva wa pfuna lomu emakaya. Wa pfuna ku va vadyuhari va hlayisa vatukulu va vona hi ku va yisa exikolweni, leswaku va ta dyondza va va na vumundzuku bya kahle, na leswaku va fanekele va cinca xiyimo lexi nga le kaya. E mali ya mudende ya pfuna yi xava swakudya emakaya, yi pfuna swinene.

vanhu va mathekisi va nga endla ndlela yo va va nakekela vanhu lava va fambaka hi ti-wheelchair, ku va va va va tshamisa emahlweni ka driver, ka passenger. Na ku va va va endlela switulu swa vona.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku, e gezi ra ra dlaya khombo ra kona i ku ra dlaya, va fanekele ku ri tirhisa hi vukheta. Naswona loko tintambu emakaya ti ri eku tshweni, a ti cheriwi hi mati, ti cheriwa hi misava leswaku hikuva loko u chela hi mati, ri ta ku ba ivi swi nga endleka u lova.

Swi pfuna leswaku mudyondzi a kota ku hlaya tibuku ta yena a kota na ku twisisa swivutiso leswi a nga ta va a vutisiwa swona etlilasini. Leswi swi ta endla leswaku mudyondzi a pasa exikolweni, hikuva i dya swakudya swo aka miri.

Tanihi vakreste ndzi nga va hlamusela leswaku ku xavisa miri eka Xikwembu i xidyoho. Ndzi nga va hlamusela leswaku ku va vanhu va xavisa miri a swi kahle, a swi kahle hikuva swi ta vanga leswaku a kuma mavabyi kumbe a a hangalata mavabyi emugangeni, vanhu va tikuma va vabya va tele. Naswona ku xavisa miri a swi pfuni nchumu, vanhu va fanekele va hanya kahle hi mfanelo ya kahle, vanhu va fanekele va ya exikolweni va ta kuma vutivi.

Ina mhaka yo ku va munhu wa ku u na makhombo i ntiyiso hikuva wa kuma leswaku munhu, loko swilo swa yena swi nga fambi kahle, loko a ya eka n'anga yi fika yi n'wi hlambisa hi mimirhi ya yona swilo swa yena wa kumiwa swi famba kahle.

Hikuva insulin hi yona yi yisaka e chukele ehansi engatini ya munhu. Naswona insulin ya pfuna ku va yi vuyisela swilo leswi nga damage-ka eka ti eka timbilu ta vanhu.

Ndzi vona onge a yi enelanga hikuva swakudya swa durha, ku ve mali ya peceni i yitsongo. Leswi swi endla leswaku vaakatiko kumbe vadyuhari eka vaakatiko, va nga koti ku va va xava swakudya swo enela emakaya ka vona.

Ina hikuva xitsongwatsongwana xa HIV and AIDS loko u nga phuzi e maphilisi xa dlaya. Leswi swi fanekele ku va e tiko kumbe swibedhlele, swi va nyika maphilisi hi mfanelo.

Ndzi nga va vutisa hi mimirhi leyi ekaya va tshikaka va vabya, ndzi lava ku pfuniwa hi mimirhi ya kona ku va ndzi fanekele ndzi endlisa ku yini?

Ndzi nga n'wi fonela hi phurayivhete number.

Tindlela to va ti pfuna timhaka to kunguhata ndyangu i ku va ku bohiwa muti, naswona ku tlhela ku phahliwa leswaku vanhu va le hansi na vona va nga rivariwi. Va ta kota ku hlayisa muti eka swilo swo fana na swa ximoya, swa navusiku.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko a nga teki maphilisi ya yena kahle, xitsongwatsongwana emirini xi ta kula. Laha xi nga ta vanga vuvabyi bya AIDS lebyi byi nga byi nge he pfuki byi tshungulekile.

I tindhawu leti nga amukelana kusuhi na kusuhi, naswona ku va ku ri mikhukhu. Hikuva loko vanhu va va a tirhisa switofu swa swa swa ma-gas-i, loko ndzilo wo wo hisa muti wun'we mimiti yo tala yi nga tikuma na yona yi tshwile.

Ku va vaongori va va letisiwa leswaku va fanele va va khoma kahle naswona, a a va fanekelanga ku va khoma ku nga ri kahle hikuva va fanekele va veleka kahle swi famba kahle.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a tirhise swilo leswi a swi kumaka exibedhlele hikuva leswi a swi kumaka swo fana na mati, a a swi prove-iwanga leswaku swa tshungula hakunene.

Ina hikuva swi endla leswaku va tivanana ndyangu hinkwenu hi tanihi ndyangu hi tivana.

Ina leswi swi nga endla leswaku ku papalata mavabyi hi xihatla. Naswona swi kahle hikuva, swi endla leswaku vanhu vantima va nga rivali hi ndhavuko wa vona.

Hikuva va se va chuhile naswona va jikela ku fika laha va yaka kona.

Hikuva maphorisa hi wona ma nga ta endla vulavisisi ka leswaku xana e nghozi leyi yi va yi yi endlekise ku yini. Naswona swi endla na leswaku wena u u sirheleleka, u va e witness-e handle ka ku va u soriwa.

Ndzi nga va byela leswaku va nghena, va ndzi nyika nambara ya vona ya WhatsApp, ndzi kota ku va send-ela location.

Vanghana va xisana naswona va hembelana va tlhela va khohlisana. Vanghana va nga xisana hi ku va va ti byela ku vona va phuza mabyalwa siku na siku kumbe vhiki na vhiki. Leswi swi endla va ti khohlwa va tlhela va va va nga ri na vumundzuku bya kahle, van'wani va tikuma va dzahadzaha na swidzidziharisi. Swi tele.

Ina hikuva ndhavuko i swilo leswi vakokwana va hina va nga hi siyela swona. Hi fanekele hi swi hlayisa, hi tirhisa maendlelo ya vona, tanihileswi na vona va tirhisa hi swona va nga siveriwa. Na hina hi fanele hi swi endla tano swi ta kota ku ya emahlweni.

E-e hikuva swi hambanile ngopfu madokodela ma bukele ngopfu hala ka thekinoloji, kambe tin'anga tona ti lava swilo swa ndhavuko.

Ku va va byeriwa swivangelo leswi vangaka mavabyi., naswona leswi swi nga ta va pfuna. Va fanele va byeriwa swa ku swi ta va pfuna ku va va ti hlayisa vumundzuku.

Makhombo lawa i ya ku, vanhu va nga tikuma va vabya swinene ku va va tirhise mimirhi ya ku nga ri yona.

Hi ku vona ka mina ku pfumaleka ka na kota ku khandziya eka xihambukelo lexi nga ri ki kahle. Leswi swi va endla va nga va nga ti tekeli enhlokweni evuton'wini bya vona. Va hanya va hanya hi hi karhi va kombela, leswi va endlaka va deleriwa na hi vana lavatsongo.

N'wana wa mina HIV i vuvabyi bya xitsongwatsongwana lexi xi dlayaka masocha ya miri, lexi nga ta endla leswaku miri wa wena ku wu titwela ehansi naswona HIV ya dlaya. Ku va u u u u nga n'wi maphilisi ya wena swi nga endla leswaku u lova, u fanekele u nwa maphilisi ya wena loko u ri na HIV. Naswona loko u nga ri na yona, a swi vuli leswaku u fanekele vanhu lava nga na yona wu va tivaka wu va khoma hi ndlela yo biha. HIV yi tlulela loko mi endla timhaka ta masangu loko mi nga tirhisi condom.

Vonelo ra mina i ku va vakhegula swi kahle loko va tshama eka vuhlayisi hikuva va va va khomiwe kahle ku tlula emakaya. Hikuva emakaya man'wani, a va khomani kahle. Leswi a swi kahle eka vakhegula.

Leswaku a ta khomiwa kahle, naswona u ta hlangana na tintangha ta yena . Va bula, swi tsakisa.

Enkoka wo va na muhlayisi loko u dyuharile, i ku munhu loyi i va a ku pfuna eka swilo leswi a wu nge fikeleli ku swi endla.

Evuhlayisi i ku va kokwana a va a ri na ndhawu yo etlela eka yona, a tlhela a nyikiwa swakudya, a tshama a tsakile.

Hi byihi vukorhokeri lebyi katsekaka eka nhlayiso lowu simikiweke ekaya?

Ku hambana koloko i ku va eka ntshamo yo tshama vanhu vo dyuhala, ku kahle. Kambe ekaya a ku kahle, makaya man'wani a va twani naswona ku ku ku lovile na na na hosi.

I vanhu lavakulu ka hina. Hikuva loko va kala hina swilo swa vona a swi nge fambi kahle.

Hi ku n'wi hlohletelo leswaku, a tiyisisa a ya emahlweni hi ku tirha ntirho wa yena wo tshembeka ka. Naswona a nga tshiki, naswona u fanekele a va na ntiyiso a qhuveka a ya emahlweni.

Ndza kaneta vukorhokeri bya le kaya byi tlula bya le vadyuhari hikuva e vukorhokeri bya le kaya byi suka byi endla hi munhu loyi a nga na rirhandzu eka munhu wa loyi a nga dyuhala. Ku nga va a ri malume wa yena, kumbe aunty-i wa yena, kumbe wa rixaka rin'we eka yena. Kambe ekaya ra vadyuhari munhu loyi a nga ta va a ri karhi a va ri korhokela, i ta va o tirha ende a nge a nge tirhisi rirhandzu leri ekaya munhu a nyikiwaka rona.

Ndzi nga va nwisa tidiripi e leti ti nga na murhi. Leswaku hambi va nga nwi maphilisi ya vona, maphilisi ya kota ku fikelela emirini wa yena.

Ndzi nga ka ndzi nga n'wi nyiki e swakudya swo swo ka swi nga ri na rihanyo. Ndzi nga n'wi dyisa swakudya swa le masin'wini leswi akaka miri. Hayi leswi tsokombelaka ngopfu.

Ndzi nga va byela leswaku leswi ndzi swi endlaka ndza swi tiva, a nga kona loyi a nga ta ndzi dyondzisa ntirho wa mina. Ku ze ndzi a hlawuriwa eka ntirho lowu i ku ndza swi tiva leswi ndzi swi endlaka naswona va fanekele va ndzi tshemba. Hikuva emakumu ku ta pfuneka vona.

Ndzi nga tikhoma swinene hikuva talenta ya mina yi kombisa ku chava na ku vilela.

Ndzi nga ka ndzi nga ha tlhaveki, ni loko swi vava. Ndzi tidyondzisa leswaku swi ta ndlhula.

Ndzi nga va bela riqingho, ndzi va byela leswaku mukhalabye wa vona wa vilela swinene naswona a swi kahle ku va va nga n'wi vhakeli. Hikuva i munhu lonkulu loyi a nga le ka xiyimo xo karhi, va fanekele ku n'wi vhakela loko va kuma nkarhi.

Ndzi nga va byela leswaku loko vo hlamba, ndzi ta va xavela leswi va swi lavaka.

Swi nga dlaya hikuva munhu u ta va a ri karhi a navela swilo swo karhi evuton'wini bya yena, ivi a nga swi kumi. Leswi swi ta n'wi vangela entlhontlho kumbe xitirese.

Vuvabyi bya ntshikelelo i vuvabyi lebyi byi nga ta ku khoma, lebyi nga ta ku dlaya. Naswona vuvabyi bya ntshikelelo byi tshunguriwa hi ku nwa maphilisi.

Nkoka wo hanya kahle i ku va u nga ehleketi ngopfu. Loko u hlangana na nkingha, u yi yimela nkingha leyi u nga ta va u yi yimerile. U tlhela u va na rirhandzu eka vanhu, u xixima vanhu.

Ndzi nga swi antswisa hi ku va hi tsalela papila eka government ya leswa rihanyo, ku va hi va tivisa emhaka leyi. Leswaku va fanekele va tatisa swibedhlele laha misaveni.

Ina hikuva khale GBV a yi ri kona. Vanhu va khale a va nga swi tivi leswaku wansati a u nga biwi. Vanhu va khale a va ba wansati leswaku a endla eswiletelo swa yena.

Ina, hikuva vanhu va ta tikuma va dyondzile, va dyondza dyondzo hi timhaka ta HIV. Leswaku yi kumisiwa ku yini naswona yi tshungurisiwa ku yini, yi papalatisiwa ku yini.

Musa u fanekele a papalata ku dzaha fole, loko hi ku ri wa dzaha ni byala. U fanekele a dya swakudya swa kahle naswona u fanekele a teka e treatment-e ya yena hi ndlela ya kahle.

U ti chela eka khombo ra ku mavabyi lawa ma nga vuya hi matimba swinene, ku ta ma ta n'wi hlasela ku ze ku fikela laha a nga ta lova.

A ndzi ta endla leswaku a ndzi ta endla nawu wa leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a nga a tshamaka laha tikweni, u fanekele khale a test-a HIV. Loko a kuma leswaku i na yona, a nwa maphilisi ya yena.

Vukorhokeri bya ku wisa loko vahlayisi va mindyangu va lava ku wisa, i ku va va huma va famba va tlanga, e va va teka riendzo ro ro ya eka tindhawu leti sasekeke.

Ndzi twisisa hi ku va vadyuhari kumbe vanhu lavakulu va va va hlayisekile va kuma rihanyo lerinene ina naswona yi fanerile hikuva ya pfuna swinene naswona yi endla leswaku munhu a tshama a tsakile.

Hikuva vanhu lavakulu va va se va karhele a va ha swi koti ku tiyimela laha mfumo wu swi kotaka ku va wu nghenelela wu pfuna laha wu kotaka kona.

Ndzi nga thola switirhi ndzi tlhela ndzi endla leswaku endlini swidyuhari swa heleketiwa naswona a swi tirhi nchumu.

Ina, hikuva ya pfuna swinene naswona u ta kuma leswaku vanhu van'wani no dyondza xikolo a va zanga va dyondzile kambe va swi kota ku hanya va ya emahlweni hi yona mali ya mudende.

E-e, i ku va mali ya social grant i yitsongo swinene naswona swakudya swa durha swinene leswi swi endla leswaku vamanana va nga koteleli ku xava leswi va swi lavaka.

Ina, hikuva loko vanhu va le matikoxikaya va ya kona va ri ku rihanyo leri ri nga kahle swinene.

Ku va wu va wu famba wu va nyika maphilisi lama faneleke ni ku va dyondzisa hi swa rihanyo.

Ti-mobiles clinic ta pfuna swinene loko swi ta eka timhaka to papalata mavabyi laha misaveni.

Ina, hikuva leswi swi ta endla leswaku na loko va tshuka va vabya va ta tsutsumela va ya kona.

Ndzi nga n'wi tlakula ndzi tsutsuma na yena ku ze ndzi ya fika etliliniki ya rivilo ra le henhle swinene.

Vatirhi va va va karhele naswona vatirhi va va va nga ri na mhaka na vanhu.

Tindlela leti nga ta tirhisiwa i ku va vanhu va nikiwa swiletelo mayelana na thiritimente ya vona.

E-e, hikuva swi endla leswaku vanhu loko se va ya etindhawini valava rihanyo va nga ha ri kumi hikokwalaho ka vona.

Ku nga va timhaka to chuha kumbe ku va timhaka leti va va va karhele naswona ku nga va timhaka to va va va rhandza va va lava ku nghenelela va ta kota ku hatla va pfuniwa.

U wa u thola ti-nurse na tidokodela to tala leswaku ti ta kota ku pfuna hi tindlela hinkwato leti vanhu va lavaka ku pfuniwa.

Hikokwalaho ku xa mfumo i xibedhlele xa mahala un'wana na un'wana u pfumeleriwile ku va a ya kambe lexi nga riki xa mfumo i xibedhlele xo va u badala mali leswaku u ta kuma vu tshunguriwa.

Ti-private healthcare ti lava hi vanhu lava tirhaka ngopfu swinene va tlhela va hola mali ya kahle kambe ti-public health care ku ya mani na mani loyi a nga laha Afrika-Dzonga.

Vubihi i ku va swi tshama swi tele naswona ku na futa kambe vunene bya swona loko u vabya wa wa wa swi kota ku pfuneka swinene.

Ina, hikuva leswi swi ta endla leswaku vutshunguri byi hatla byi kumeka swinene na mavabyi ya hatla ya hela.

Mbuyelo i ku ta va ku ri emitirho ya xintu yi ta va ya ha nghenelela masikwini ya lawa ya laha misaveni.

Ina, hikuva tin'anga ti tirhisa mirhi ya xintu kambe titliliniki ti tirhisa murhi wa xilungu leswi loko u swi hlanganisa swi endla leswaku eku lapha ku hatla ku endleka.

Ndzi nga fonela masocha lawa ya tshamaka eHoedspruit ku va ya ta hi pfuna ndzi nga va hlamusela leswaku ku na ndhambi etindhawini ta hina.

Leswaku va nga etleli va voninga hi makhandlela hikuva khandlele ri lemukisa ndzilo lowu nga ta kula swinene naswona ni nga va byela leswaku va nga tshuki va nga timi switofu leswi va swi tirhisaka loko va sweka.

Ndzi nga landzelela milawu ya le magondzweni naswona ndzi nga famba hi katsongo laha a ndzi fanekelanga ndzi endla tinghozi.

A ndzi ta thola mathirafiki yo tala leswaku ma va kona etindleleni hinkwato ku va va papalata timhaka ta tinghozi.

Ku va timovha ti tsutsuma hi rivilo ra le henhle swinene no ku na ku va vanhu va nga landzeleli milawu ya le patwini kumbe loko vanhu va dakwile va ri karhi va le ku chayeleni.

Ina, hikuva swi endla leswaku vana va tisirhelela eka timhaka to biha miri va ha ri vana lavatsongo lava va nga vana va xikolo.

Va fanekele va nga va nga nwi maphilisi yo ka yi nga ri kahle hikuva ya ta va vabyisa swinene yan'wani ya dlaya futhi.

Leswaku COVID-19 yi nga tluleli ngopfu yi nga tluleli yi ya emahlweni yi nga tinyike matimba yi ya mahlweni yi fanekele yi hangalaka.

Leswaku yi nga tluleli COVID-19 yi ya emahlweni hikuva a ku ri vuvabyi lebyi a byi tlulela loko munhu a ri ekusuhi na wena.

Hikuva evuvabyi lebyi a byi hlaserile misava hinkwayo evuvabyi lebyi naswona a byi nga siyi nchumu a byi khoma un'wana na un'wana loyi a hanyaka.

Ndzi nga ri hlohlotela hi ku ri tsundzuxa leswaku ku va a kumile xitsongwatsongwana lexi a hi makumu ya misava swa ha tele leswi a fanekeleke a swi endla naswona a swi nge n'wi yimisi ndhawu ku va a tisola.

Va fanekele va pfula e van'wavamabindzu va hanya hi ku xavisa leswi swi ta va endla leswaku va va ti hanyisa vovini.